Dilo tse di sekasekiwa ke dibanka di tshwana le lekwaloitshupo mo e leng gore ba check-a ID ya gago, ID number ya gago, ba check-a le gore o bongwe bo feng a o male-e kgotsa o female-e and then ba dira le background check-e, go check-a gore a o mo letlhakoreng le le siameng la molao.

Mefuta ya dikarata tse ke di itseng it's either o dirisa debit card or-e o dirisa credit card. Ka jalo o tshwanetse go akanyetsa fa o dira ditshwetso gore o dirise karata e fe ya sekoloto, gore e re fa dilo di go tsenela o be o itse gore o eme kae ka mabaka a feng le gone, le gore tšhelete eo o e dirisetsa eng kgotsa o e batlela eng.

Sekoloto sa me le histori ya me ya go adima madi e ama tsela eo ke tla dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone bosula meaning gore e ama disadvantagely so gore ke kgone go dira kopo ya sekoloto ke tshwanetse go clear-a leina la me and make sure that everything it's up to date, ga ke mo dikolotong tsepe ebile sengwe le sengwe sa me se siame.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse ke tshwanetseng go di tila ke go avoid-a go black list-iwa, go avoid-a go e tsenya mo teng ga dikoloto before ke tla dira kopo ya karata ya sekoloto. In order gore ke tlhomamise gore kopo ya ka e tla tsamaya sentle, ke tshwanetse gore ke be ke clear-ile leina la me before ke tla dira dikopo tseo.

Before o dira sekoloto o tshwanetse go bala melawana le maemo before o tla saena mo pampiring gore o dumalana le melawana le maemo ao, gonne dikoloto tse dingwe di-charge-a di-interest.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka madi go tla thusa batho gore ba tse ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto gobane dipotso dingwe le dingwe tse ba tla be ba go di botsa o tla be o kgona go di araba, mme o ba tlhalosetse ka boripana gore ba patala leng ebile ba tlile go charge-elwa di-interest-e tse kae.

Dilo tsa dingwe tse di tsewang tsia ke go dira background check-e go bona gore a ga o mo dikolotong already le gore a sengwe le sengwe sa gago se up to date. Mme dikoloto di kgona go balwa monthly, yearly. Mo e leng goreng ba kgona go bala ka dikgwedi, ba kgona go go beela le dijara gore o bo o feditse go patala sekoloto seo mme go na le di-interest.

It can be drawn on at any time and it is most useful for your day to day expenses as it can help you to manage your cash flow, more flexibility. It is with noting that loans are probably more appropriate for long term funding and overdraft is likely to cost more than a loan for a long term purchase.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo akhaonteng, ke fa o sena savings because ga o na le di-savings-e o kgona go limit-a go dirisa madi a gago. Mme gore o ka tila go dirisa madi botlhaswa o tshwanetse go nna le di-savings.

Dituelo tseo di ama madi a mantsi a duelwang ke dibanka ka gore wa go tshwanela ke gore o patale di-interest-e fa banka e kgonne go thusa ka madi a o a dirisitseng. Mme go fokotsa ditshenyegelo tseo o tla dira di-savings-e, o tla dira di-debit orders-e gore o kgone go efoga dilo tseo.

Efoga dilo tseo ke gore wena o itirele di-savings whereby o tlile gore morago ga nako ya tshokolo e be e le gone o tla jang madi ao a mo di-savings-eng. Ke mokgwa o tla go thusang go efoga go dirisa madi botlhaswa kgotsa go dirisa madi a a tswang ko bankeng a tlile go dirang gore o duele madi a mantsi kwa bofelelong.